Isiselo senziwa ngeenthelo ezinengi ezihlukahlukeneko. Ungasebenzisa i-apula ukwenza isiselo, nawungakhanuki i-apula ungasebenzisa ipenabhula, wenze isiselo, kanti nawungathandi ipenabhula, ungasebenzisa umengu wenze isiselo. Kanti abantu abanengi bathanda i-orentji, ungasebenzisa i-orentji wenze isiselo. Kanti esinye isithelo ongasisebenzisa ukwenza isiselo ligwava, igwava nalo liyasebenza ekwenzeni isiselo.

Zimbalwa iinthelo ezifuna amanzi khulu ukwenzela ukuthi zikhule kuhle. Kokuthoma, sinetamati, itamati ithanda amanzi, begodu nayo ngaphakathi imumethe amanzi, kanti iyakuthanda ukuthelelwa ukwenzela ukuthi ikhule kuhle. Kanti esinye isithelo esithanda amanzi likhabe, ikhabe nalo limumethe amanzi amanengi, kanti lokho kutjho ukuthi lithanda amanzi, ukwenzela ukuthi likhule kuhle. Sine-orentji, i-orentji nalo liyakuthanda ukuthelelelwa, ngombana nalo limumethe amanzi okutjho ukuthi lifuna amanzi khulu ukuze likwazi ukukhula kuhle. Sibuye sibe ne-apula, i-apula nalo nawulilumako liphuma amanzi, okutjho ukuthi liyakuthanda ukuthelelelwa.

Umuntu ongumma kufanele athome ukubandulelwa zokulima asese esigabeni esiphasi sokukhula, ngitjho ukuthi asese litlawana, lokha nakafunda esikolweni samabanga aphakemeko, i-Secondary, lapho afundela khona zokulima. Kufanele eenkolweni kube namakghonofundwa anikelwa abentwana ababentazinyana, azokwazi ukubasiza ukuthi nabakhulako bakwazi ukuthi kulinywa njani nokuthi ukulima neentjalo zakho nawungazitlhogomeliko ungagcina ungakavuni litho. Ngakho-ke ukubandulwa komntazinyana osese litlawana, osese semabangeni aphakemeko wezefundo kuqakathekile ngombana kuzomsiza ukutjhinga phambili, nakanamakghonofundwa afaneleko angazithomela lakhe ibhizinisi, afundise nabanye ukuthi kutjalwa njani.

Zokulima ziwavula khulu amathuba wemisebenzi eSewula Afrikhapha, ngombana kokuthoma umuntu nakufanele apheke umratha udinga ipuphu, kanti ipuphu ibuya emasimini, lapho kutjalwa khona isiphila, sithi singavunwa sigaywe senziwe ipuphu. Ngakho-ke, akunapuphu ngaphandle kokulima. Kwesibili, umuntu ukuze abe nezakhamzimba, udinga iinthelo nemirorho, kanti imirorho nayo ibuyaphi, ibuya emasimini kezokulima, okutjho ukuthi zokulima ziwavula khulu amathuba wemisebenzi eSewula Afrikapha ngombana iinthelo nemirorho esiyibona eenthabathabeni zeentolo ibuya emasimini, amasimu asetjenzwe babantu ngokuvuleka kwamathuba wemisebenzi.

Iindawo zamaphilo eendaweni zemaplasini azikho, ngizokwenza umzekelo ngeplasa leMbiza, elingaphaya kwe-Groblersdal, okutjho ukuthi idorobha labo eliseduze yi-Groblersdal. Ngakho-ke umuntu ogulako wangeMbiza, ukateleleka ukuthi akhwele iteksi, namkha akhambe ibanga elide, atjhinge e-Groblersdal lapha ayokufumana khona isizo lezepilo. kanti lokho kugandelela abantu abahlala eendaweni zemaplasini, ngombana abanye bagcina balahlekelwa yipilo ngonobangela wokuthi nakufanele bakhmbe batjhinge emadorobheni bacabanga indaba yemali bagcine balahlekelwa yipilo. Ngakho-ke iindawo ezinengi zemaplasini azinazo iindawo zepilo.

Umtjhiso ngenye yemithelela yokutjhugutjhuluka kobujamo bezulu, ngakho-ke ukutjhugutjhuguluka kobujamo bezulu akusiyo into engalawulwa namkha engavikelwa mumuntu, kodwana iintjalo zingavikelwa mumuntu ngendlela yokuthi zifumane amanzi amanengi nazitjaliwweko, begodu iintjalo ezifana nama-orentji, idribe, umrorho, itamati, zembeswe, zinikelwe umthunzi ukwenzela ukuthi zingakhe zingatjhwaba zitjhe, umuntu agcine sele angakavuni litho eentjalweni zakhe.

Amaplasi aphethwe bomma angalima indima ebonakalako emnothweni weSewula Afrika, ngonobangela wokuthi nomthethosisekelo welizwe leSewula Afrika uyahlathulula bona abomma banamaphesenthi amanengi ukudlula wabobaba nasiza kezamabhizinisi, okutjho ukuthi ukhuthaza abomma abanengi beSewula Afrikhapha ukuthi bangenele amabhizinisi ukwenzela ukuthuthukisa umnotho welizweli. Kanti elinye iphuzu lesibili kukuthi abomma ngokwemvelo banethando, banenthando labantwana, banethando langekhaya, banethando leentjalo. Kutjho ukuthi umsebenzi ophethwe bomma ungaba mkhulu ugcine sele uthuthukisa iSewula Afrikha, uthuthukise abomma, uthuthukise nomnotho welizweli.

Nawutjala iintjalo ngesikhathi sezulu kukabili, ngombana izulu lomvimbi nange lana khulu lakhambisana nesinanja kutjho ukuthi iintjalo zingalimala. Nanyana kunjalo, ngakelinye ihlangothi nawutjala iintjalo ngesikhathi sezulu kuba nomthelela omuhle, ngombana iintjalo ezifana nesiphila zithanda ukuthi izulu line, lithi lingana nakoma lapha zivumbuke-ke zona zivele ngaphezulu. Ngakho-ke isikhathi somvimbi sinobuhle nobumbi ngombana umvimbi nawukhambisana nesinanja ziyalimala, begodu umvimbi nawukhambisana nesinanja lapha okhunye iintjalo zakhona ziyemuka. Kodwana ngehlangothini elihle kukuthi umvimbi nawungakhambisani nesiwuruwuru nesinanja iintjalo zakho zingathaba zibe zihle, ngombana iintjalo ezinye ezinengi zithanda amanzi amanengi.

Kanengi iinkolo azikho emaplasini, abafundi abanengi ebahlala emaplasini kanengi bagcina bangakafundi namkha baphume phakathi ngombana iinkolo zabao zikude, okutjho ukuthi umntwana kufanele abe nesithuthi esizokubhadelwa, simsuse ekhaya simuse esikolweni, simsuse esikolweni simbuyisele ekhaya. Ngakho-ke babancani ebagcine baphumelela, ebaqeda isikolo. Kanti abanye ebaneenhlobo eendaweni ezinye bathatha abantwana babo babase eenhlobeni lapha ebayokuqedelela khona iimfundo zabo, ngakho-ke iinkolo kanengi azikho eendaweni zemaplasini.

Ivithamini elitholakala ekhokhonadini lisiza umzimba ngesikhumba. Umuntu osebenzisa ikhokhonadi ubonakala ngesikhumba esitjhelelako, esihle, esikarisako. Kwesibili, ikhokhonadi isiza ekwehliseni umzimba, umuntu nakanomzimba omkhulu nakasebenzisa ikhokhonadi iyamsiza ukwehlisa umzimba. Kanti ikhokhonadi, ibuya isize ngobulwelwe behliziyo, ibuye isize ngobulwelwe bamathambo, kanti godu nawusebenzisa ikhokhonandi ibuye isize ukwakha umzimba wakho, isekele amasotja womzimba, ukwenzela ukuthi amasotja womzimbakho angalimala. Ngakho-ke ikhokhonadi isebenza khulu emzimbeni womuntu, kanti isebenza izinto ezihlukahlukeneko.

Ukudla kubiza khulu ekhethwapha, naphezu kokuthi kulinywa. Into eyenza ukuthi ukudla kubize khulu kungakhuli komnotho wanganeno i-GDP, ebhalela phasi. Kanti ukungakhuli kwe-GDP, kukatelela urhulumende ukuthi afake umthelo wepahla i-VAT, ngalokho-ke i-VAT nayikhulako kutjho ukubiza kokudla. Ngakelinye ihlangothi kutlhogeka kwemisebenzi, nokubiza kwepahla ngombana ukukhula kwe-VAT kutjho ukukhula kwembewu, nangiyokuthenga isiphila ngemali ephezulu kutjho ukuthi nangivunako, ipuphu yakhona nayo kufanele ibize ngombana nami isiphileso ngisithenge ngemali ephezulu.

Isipinitjhi sidlala indima eqakatheke khulu emzimbeni womuntu. Kokuthoma nawudla isipinitjhi khulu uvikela amathuba wokubanjwa yikankere emzimbeni. Isipintjhi sivikela ikankere emzimbeni womuntu. Kwesibili isipinitjhi sisiza emehlweni, okutjho bona nawudla isipinitjhi mancani amathuba wokuthi ungaluphala msinya ngamehlo. Isipinitjhi sibuya sisize godu ngamathambo, negazi, igazi nalo likhamba kuhle nawudla isipinitjhi. Kanti isipinitjhi sibuya sisize khulu ngehlangothini lamathambo.

Inyama yekomo ithengwa ngobunengi kungakhathaleki ukuthi ngephekiweko, ehlaza namkha ebasiweko kodwana kufanele uqale endaweni ohlala kiyo ukuthi ngiyiphi ibhizinisi ekhamba khulu. Njengeendaweni zemadorobheni, abantu abanengi basebenzisa i-Chisanyama ngombana kulapho ekubaswa khona inyama kanti abanye abomma ebasebenza endleleni, bayipheka yoke inyama le, kube nedlhabhazisweko, kube nebasiweko kanti i-butchery nayo ithengisa ehlaza. Ngakho-ke inyama yekomo ithengwa yoke ubunjalo bayo, kungakhathaleki ukuthi iphekiwe, ihlaza namkha ibasiwe.

Kungenzeka ukuthi izimvu lezi nazipholoja zoke kutjho ukuthi umuntu ozelusako uzigijimisa khulu ngombana ngelwazi lami, imvu namkha imbuzi lokha nayimithi akukafaneli ukuthi nayiya ekweluseni namkha nayibuyako igijinyiswe khulu. Ngalokho-ke igcine seyipholoja nofana nayikhibe ingenelwe mumuntu omsikazi ngesibayeni, ikhibe umuntu loyo usemalangeni wakhe wenyanga, nalapho imindeni eminye ikholelwa ekutheni lokho kuyazenza izimvu namkha iinkomo namkha enye nenye ifuyo ukuthi ipholoje.

Kunekghonakalo yokuthi amakonyana la ahlatjwa i-injection wokuthi angakhe angazala nofana akhuliselwa ukuthi athengiswe, abe yinyama edliwako ingasikho ifuyo nofana kungenzeka ukuthi amakonyana la adla ukudla okungakafaneli ukuthi akudle namkha kungenzeka ukuthi ukutjhugutjhuguluka kobujamo bezulu kubetha kumbi ukukhula kwamakonyana la namkha inzalo yamakonyana la nofana kungenzeka ukuthi kutjhoda ikunzi ezokusiza ukuthi amakonyana neenkomo ezikhonezi zimithe.

Indoda le kufanele ibotjhwe ngombana into eyenzekileko kubulelesi bokuthi gade azeba izimvezi ngombana akukghonakali ukuthi angalayitjha izimvu angazaziko, angaziko nokuthi ekhabo lazo kukuphi nomnikazi ngubani. Izimvezi ubegade ayozihlisa kuphi nagade azipha ilefte ikibe akazazi ukuthi ngezikabani nomnikazi akamazi. Ngibona ingasuthi indoda le ibalekela ukubotjhwa mapholisa namkha ibalekelwa kubethwa nofana idulwe mphakathi ngombana akukghonakali ukuthi ukunganikela izimvu ilefte izimvezo ungazazi nomnikazi ungamazi, kutjho ukuthi ugade azeba, usiselelesi.

Amalanga la inengi labodade liyalima, labo abangakwaziko ukulima abafuni ukufunda. Kwesibili, abafuni ukwenza irhubhululo ngehlangothini lezokulima. Lesithathu, abanalo ilwazi lokuthi ngehlangothini lokulima kulapha-ke kudleka khona esikhathini sanamhlanjesi. Kanti abanye nangaphandle kobuvila, basasaba into yokuthi ihlangothi lokulima namkha umkhakha wokulima kumkhakha wabobaba kanti akusinjalo. Amalanga la umkhakha wokulima ngewawo woke umuntu begodu kumkhakha odlisako.

Kumbono omuhle khulu umani nakafuna ukuthengisa inyama. Kokuthoma, angayithengisela ama-butchery lapha kuthengiswa khona inyama. Kwesibili, angathengisela ama-Chisanyama lapha kubaswa khona inyama. Kwesithathu, angathengisela abomma namkha abantu laba abathengisa endleleni abaphekako begodu ekugcineni abuye athengisele iinthabathaba zeentolo lapho kuthengiswa khona inyama.

Nawumlimi osathoma ukulima kufanele uhlanganyela nabanye abalimi abazokutlhadlhula ukuthi kuyini ofanele ukwenze nawuqeda ukuvuna namkha kuyini ofanele uyenze nawufuna ukuthengisa izinto zakho. Esikhathini sanamhlanjesi ilutjha litlola eendaweni zokuthintana ezifana nama-Facebook lapho ezitlola khona umlayezo ukutjho ukuthi, ngimlimi osathoma ukulima ngithengisa into enje nanje. Ngalokho-ke umlayezwakho uzokukhamba msinya uyokufikelela ebantwini ebazokukghona ukuthenga izinto ozitjameleko namkha ozivunileko, ngitjho naye urhulumende uzokukghona ukufumana umlayezo ukuthi, umlimi osathoma ukulima, othengisako novunileko.

Lapha khunye ukuthi ikomo inone ibe sezingeni eliphezulu, kufanele ukuthi ivulelwe, ikhambe iyokudla lapha idla khona begodu lapha idla khona kufanele ukuthi kube butjani obuhle, obuhlaza, kube namanzi, kungabi nesomiso begodu ungayinikela nefuru leyo neenhlanga kodwana ikomo ithanda ibhoduluko ehle nayo izizwe ukuthi nayidla utjani, idla utjani obunepilo.

Nayikhibe ukufuyele izimvu zakho eplasini, kufanele uqinisekise ukuthi eplasinapho ngapha izimvu zakho zikhona, ufaka idrada eqinileko, ukampela ngedrada eqinileko ezokuqinisekisa ukuthi iimbandana azingeni ngaphakathi. Lapho-ke kulapho uzokuqinisekisa khona ukuthi ufaka nokudla, izimvu zakho zibe nokudla, zibe namanzi ukwenzela ukuthi zingoma zigcine sele zeqa idrada, ziyokufuna amanzi, zifikile lapho zidliwa khona ziimbandana zommango.

Kanengi abantu abanzima namkha ebakholelwa ebezimini bakholwa ukuthi imbuzi emhlophe ibafikisela umlayezo lula ebezimini begodu nayililako kutjho ukuthi iinlilo zabo zizwakele namkha ziyezwakala lapho ebaphahla khona. Akufani nokusebenzisa imvu ngombana bacabanga ukuthi imvu yona isiromo kodwana nakuyimbuzi imhlophe kutjho ukuthi nayimhlophe, izinto zakho ziyakhanya begodu nayimhlophe kuyimbuzi emhlophe elilako, kutjho ukuthi umlayezo uzokufika msinya lapho uyakhona. Kungakho abantu abanengi bakholelwa embuzini emhlophe yabezimu.

Ama-apula abovu ngobunengi angatholakala emaplasini lapho kulinywa khona izinto ezifana nama-apula namkha iinthelo ezinengi. Ngingabala amaplasi afana namaplasi we-Groblersdal ngaphandle kweLimpopo namkha angithi emkhawulweni ohlukanisa iLimpopo neMpumalanga. Phambilini i-Groblersdal yayaziwa ngokuthi yiMpumalanga kodwana njenganje seyiwela esifundeni seLimpopo kanti indawo leyo, itjala khulu ngobunengi iinthelo njengama-orentji, idribe kunye nawo ama-apula abovu la. Ngakho-ke ungafumana umlimi wakhona, ukhulumisane naye ukuthi kube nguye ozokuthengisela ama-apula la ngobunengi ngombana naye uwatjala ngobunengi.

Ngokwazi kwami, iinkomo ezifuyelwe ukuthengisa namkha inyama, azikhethi ukuthi ziinkomo namkha bulili buphi nanyana kubulili obusikazi namkha obuduna. Isitjhebo sitjhebo, nasilungele ukuthi sinenyama esezingeni eliphezulu, akukhethi ukuthi bulili obuduna namkha bulili obusikazi.

Iinkomo zesilarheni zihlinzwa ngomtjhini ngonobangela wokuthi zinengi, akufani nalokha nawuhlinza ikomo ekhaya begodu nawuhlinza ikomo ekhaya akusisisintu ukuthi ungasebenzisa umtjhini. Nawuhlinza ekhaya, usebenzisa umukhwa kodwana lokha nawuhlinza iinkomo zesilarheni, kusetjenziswa umtjhini.

UMasango nakangazivuleliko iinkomo zakhe ziye emadlelweni, lokho akutjho ukuthi angazigulisa. Kunalokho uzivikela emaseleni ngombana amalanga la uvulela iinkomo zakho ziye emadlelweni, ntambama nawuthi uyozithatha, ufumane zingasekho, zetjiwe. Ngakho-ke emaplasini, ebantwini ebafuyele emaplasini, abazivuleli iinkomo. Zihlala ngekampeni, zidla ngapho begodu zisela ngapho kanti aziguli nokugula nakanye, bebayozithengisa, ezinye bazise efandisini, ezinye bazithengisele abantu abaneminyaka nabaphetha abezimu.